Mo nakong ya go tshwana le e ke tsaya gore go botlhokwa gore re tlhokomele basadi le bana ba basetsanyana mo nakong ya go tshwana le e. Ke tsaya gore gonne re mo nakong e ntšhwa ya tlhabologo ke ne ke akanya gore re ka bua le ba lefapha la lefapha la ditleliniki le tsa sepetlele ke re ngwaga le ngwaga ba ye dikolong ba ye dikolong go be le moento wa go malwetse a go tshwana le mmokwane le letshoroma. Le ge e le gore moento o o ka se fodise mme o tla dira gore malwetse a a ye kwa tlase ngwaga le ngwaga.

Ke ne ka tsoga ka ura ya bone mo mosong go direla gore fa ke fitlha kwa bookelong ke fitlhele batho ba e se e leng ba bantsi. Jaanong e rile ke fitlha bookelong ke fitlhetse batho ba eme ba e leng gore ba tlhoka thuso ba le ba ba fetang lekgolo. Ke a utlwa pelo ya ka e le botlhoko ka fa ke sa berekeng ke sa kgone go kgona go patalela bookelo jwa poraefete mme ke tsaya gore maokelo a rona a re sa pateleng a mmuso ba ka oketsa baoki gore re sa ema nako e telele dipetlele.

Tirisanommogo e leng batlhatlhobi kapa dingaka tsa setso tse di berekang ka seSotho tsa setso e le gore balwetse ba na le malwetse a e le goreng ge a fitlha baokelong ga ba kgone go thuso mme o e le gore ge ba ka nagana go ya kwa ngakeng ya setso ba ka bona thuso. So ke tsaya gore ngaka ya thuso le ngaka ya sepetlele di tlameile di berekisane gore ge tle re kgone go itse gore ke kae mo re tlaa thusang mme ke kae mo bona ba kgonang go re thusa teng gore re kgone go amogela kalafi.

Ke tsaya gore fa re ka ba tsaya ka mokgwa o ba ntseng o fitlhele e le gore go na le batho ba e le goreng ba na le bogole mme motho wa teng o fitlhele a sa kgone go tsamaya. Jaanong fa go le jaana o fitlhele a tlhoka go ya ntloboithusong a sa kgone go tsamaya mme a dutse godimo ga setulo sela sa ba le mabili a go tsamaya. O mongwe a ka mo tsaya a mo isa kwa ntloboithusong. If-e ke motho wa mosadi re a mo tsaya ra mo isa ga ke motho wa monna, motho wa monna o tla mo tsaya a mo isa ke ka moo re tla ba thusang gore ba ikutlwe ba amogelesegile ebile ba ikutlwe ba ratiwa ke rona.

Mo nakong ya go tshwana e go na le batho ba e le goreng ba setse ba phela mo nakong ya kgale mo e le goreng ga ba itse gore thibelapelegi e sireletsegile ebile e thusa ba le ba e le goreng ba imile ba sa batle go e se ka maikaelelo a bone. Ke mefuta e mentsi e e le goreng ya thibelapelegi nnalete, go dipilisi ke mefuta e mentsi mme ba ka ya kwa bookelong ba ya go batlisisa tshedimosetso ka ga thibelapelegi e e sireletsegileng mme ba go tswa go matlhoko a a sa siamang e se thibelapelegi fela. Ga go tlhokagale gore re phele mo nakong ya go tshwana le e, o mongwe le o mongwe a ka ima nako e a batlang kgotsa e ne e se maikaelelo ba ye bookelong.

bana ba tshwanetse ngwana fa e le o mo o tshwanetse go anya letswele ke lone le e le goreng morago ga pelegi le na le dikotla tse dintsi go phala dijo tse dingwe le tse dingwe mo lefatsheng tse e le goreng lesea le ka ja. Bana ba ba tlhoka tlhokomelo, bana ba ba tlhoka go ja dijo tse di nang le dikotla go tshwana le dijo tse di nang le maungo go tshwana le maungo a e le goreng a apeilwe mme gape a tshelwa dilo tse di fapafapaneng ka gare. Bana ba ba tlhoka go tlhapisiwa, tlhokomelo e e tseneletseng le lorato gore ba kgone go gola ba gole sentle

Ke tsaya gore selo se e le goreng se tla fedisa mathata go latlha dijo le go diboloka ke gore sa mathomo bana ba tlameile ba tsholelwe selekano mme ga go na le dijo tse di setseng ba tlamele ba di beye mme ba itsese bana ba sekolo ba e leng barutwana gore go na le dijo ka fa morago fa e le gore ga se ba kgore kapa ba lakatsa go di tsaya ba ka tla ka mo ba jelang teng ba tle ba kgone go tsaya dijo tseo ba ye magaeng. Ba bangwe ko a bone ge ba jele motshegare ko sekolong o fitlhele e le gore ba ya goja gape ka letsatsi le la go latela kwa sekolong seo se tlaa thusa go thusa go thusa ntle le go latlha dijo.

ka nna ke tseya gore fa mongwe a sena madi a go duela melemo re ka dira sengwe go thusa go tshwana le go koleka bonyenyane ba tšhelete, go e kgobokantsa re reke bo dikuku, re reke malekere le mazimba dilonyana tse e leng gore re kgona go di rekisa kwa dikolong bonnyane boo ke bone bo e le goreng ke tlaa kgona go reka melemo le go kopa re tsamaya ntlo le ntlo re kopa le ge e ka ba setlhano setlhano setlhano, diranta di le setlhano ga gona bothata go fitlhela re kgona go kgobokanya tšhelete eo motho oo a kgone go reka melemo.

Ga ke akanye gore bontsi jwa mafelo a a phatlhaletse a na le matlo a boithusetso a e le gore a re siametse rotlhe. Matlo a boithusetso a e le goreng ke a bone a a tletseng mo mafelong a mantsintsi a a phatlhaletseng ke a e le goreng a siametse rona batho ba e le goreng ga re na bogole ga re na bokoa mme re siame fela. Mme batho ba e le goreng ba na le bogole o fitlhele e le gore ba ba goga ka thata gore ba feleletse ba kgonne go fitlhelelwa matlo a boithusetso mme ke tsaya gore puso e ka thuso go baakanya bothata jo ka go ba direla matlo a boithusetso a a lebaganeng bona fela.